Njengokuba umntu uzawube eswelekelwe and ezobe esiza kuwe ngoncedo kuba unenkampani yomngcwabo, kukumamkela uthethe naye umxelele ukuthi, umbeke endaweni yoba uyayiva indlela azifila ngayo and ulapha for ukumnceda. Into ebalulekile ke kukuba ungabe ulila naye, ungabe une-sympathy. Kufuneka ube empathetic ngokwesilungu, ungabi sympathetic. Ngoba once wa-sympathetic uzawuba, i-attention izawuba kuwe ngoku nawe ufune ulila naye or ufune uba kwi-emotion yakhe. Kanti funeka ube empathetic apho ukwazi ukumxelela ukuthi yonke into ingawe namhlanje, ndiza kuhoya futhi ndiza kukunceda ukuthi yonke ezomngcwabo zihambe kakuhle ungakhange usokole, qha.

Umgalelo endiye ndiwenze ngumgalelo woba ndikwazi useyiva loo mali incinci ukuba ndikwazi uthenga isteyishinari xa kuphela unyaka. Iye ke indincede ke nezitampu ke zoShoprite ukuthi ukwazi uthenga ukutya. Ngoba xa kuphela unyaka abantu baye bafune usebenzisa imali umntu ayisebenze unyaka wonke, afune uyisebenzisa yonke. Leyo ebeyifaka kwistokfela unyaka wonke, afune uyisebenzisa xa kuphela unyaka. Ngoko ke mna kwelam icala andiyenzi leyo nto. Ndinezitampu for ukutya ebendiziseyiva for unyaka lona, nazo ezi zitampu zizandinceda kuDisemba, kuJanyuwari, kuFebri. Ndenzela ntoni? Ukuthi le mali abantu umntu afike eyispenda ngoDisemba mna ndingayispendi, ndiyigcine. Ngoba kaloku funeka ujonge i-long term ungajongi i-short term, apha phambi kwakho, utye imali because of few big days abantu abazithanda ukuthi ziyabaeksayitha.

Kumnandi ke ukuba ne-medical aid ngoba i-medical aid iyakunceda kakhulu. Njengam mna ndiyonqena ube ndiyofola eklinikhi imini yonke xa ugula, kanti xa une-medical aid uya ku-private doctor uzokwazi ukukunceda. Ngoko ke uye noba uyagula nje ube ungenamali yokubhatala. Kanti ke i-medical aid ikhoyo for loo nto, xa uthe wagula ungabi namali. Ngoba ke awucwangcisi into yokugula and awucwangcisi ukugulelwa ngumntana or awucwangcisi into yoba uyolala e-hospital. I-medical aid inceda kakhulu ke kwezo nto.

Ukukhetha ukutyala imali kwangoku kuzandinceda xa ndithe ndithatha umhlalaphantsi ibe imali yam ininzi kakhulu elaa xesha. And ngaphezu koko, ngoku ndisemncinci iingxaki zam zingekabikho ninzi kakhulu kukona kulula ukuba mandibeke imali. Kuthi kufika ixesha apho kuzabe ingxaki ziya zikhula ndibe sendiqhelile ukubeka imali, ingaseyonto inzima kum. Ngoko ke xa ndiqala ngoku ndimncinci ndizawuthi ndikhula izawube iyinto eseyindiqhelile ukuthi okay mna imali yam ethile ndiyayigcina. Ayiyonto iyowuze indisokolise ngenxa yeengxaki zam ezawube zininzi, ngoba ke iingxaki azipheli zohlala zikhona.

Yandinceda kakhulu ngokuba kaloku yakwazi ukusinceda ukuthi siyokuthenga ukutya, sikwazi usinceda ngokuthi sithenge nezinye izinto, noba siqale ushishino. Ngoba saqala ushishino lokoja inyama, ukwazi ukuthengisa nathi siphile. Ngoba kaloku elaa xesha kwakunzima ukuphila, that is why abantu bazizamela nezoshishino. Uba akwazi umntu at least aphile nosapho lwakhe. Akwazi uthenga ukutya usapho lwakhe, kuba akukho mntu uphangelayo elaa xesha. Eyi kwakunzima.

Eyi hayi, kodwa endikucingayo abantu abaye basebenzise i-ATM kakhulu ngabantu abadala, kuba kaloku thina bantu sebancinci siyayazi into ye-ephu neefowuni zethu. Siyayazi usebenzisa njani ifowuni, iephu yakho onlayini, because nam ndisebenzisa iephu andifoli nofola kwi-ATM. Yonke into, ndibhatala iishophu zam kwiephu, imibane, iintoni, ndiyatransfera ndenza ii-EFT, yonke laa nto ndiyenza apha kwiephu. Akho nto ithi caba ndizawude ndiyofolela ebhenki. Ngoku ke ndiyacinga ke ngokolwazi lam abantu abaye bafole abaninzi iye ibe ngumntu omdala. Uba ayingomntu omdala ke omncinci, ngumntu mhlawumbi ongenayo iephu okanye uye wafumana imali enjengekheshi so funeka ayoyidiphozitha. Yinye ke yabantu abaye bafole kwi-ATM.

Ndingakhetha indawo yebhizinesi ngoba ibhizinesi irenti yayo iba nkulu kakhulu kuba yi-business property. So into erenta phaa iba yibhizinesi and ibhizinesi irenta imali eninzi. And ke ngoku ibhizinesi uyazi uyaqinisekisa ukuthi noko yona ihleli nje iyahamba and xa kuphuma le ibhizinesi kuzongena enye. Ngoko ke uye ugeyine kakhulu than kwipropathi ehlala abantu abaye umntu nge-room eyi-one ekhupha imali encinci. Kanti ibhizinesi inye iyakwazi ukhupha about thirty thousand ngerenti ngenyanga. Kanti kwindlu uzohlalisa abantu, umntu mhlawumbi uzokhupha i-four thousand okanye kuxhomekeka loo ndawo ke ikuyo ke iiflethi zakho.